Dijo tse di bolokegileng ko lapeng la rona, ke tsa dithini mo nakong tse dintsi gonne dijo tsa dithini di tsaya nako go bola, gape o ka di dirisa ka tsela e e farologaneng go dira di-salad-e kgotsa go dirisa dishabo, kgotsa go dija di ntse di sa apeiwa, gonne di tla di apeilwe. Ke tsone tse re di ratang thata kwa lapeng.

Dikotsi sa go ja dijo tse di dirilweng ka diphologolo ke tsa go tshwana le, malwetsi a tshwanang le sukiri kgotsa high blood-e, kgotsa gout-o, kgotsa bolwetsi ba, jwa marapo gonne diphologolo tse dingwe di na le mafura a a sa siamang mo mebeleng ya rona.

Tsala ya me, ke ya go kopa ka tsweetswe, tlogela go rekisa nama ya kgomo e le e sa entiwang, gonne e na le kotsi mo mebeleng ya batho ba ba rekang mo go wena and-e gape go ka direga gore batho ba le bantsi ba tlhokafala ka go ja nama eo ya kgomo e o e rekisang. Ka tsweetswe kopa o tlogele go rekisa, gonne e tla go tsenya ko mathateng tsala ya me.

Maungo a go tshwana le namune a siame tota gonne a thusa ka letlalo le ka dibithamini mo mebeleng ya rona, jaaka le legapu, magapu le one a thusa a dibithamini di le dintsi mo mebeleng ya rona.

Ke tlile go reka beetroot-e, gonne beetroot-e e siame go tlhatswa madi le ka dibithamini tse e e nang le tsona, gape ka reka le khabetšhe, khabetšhe e monate gape ke e rata thata ke apeile ka metsi le digwete, gonne di thusa ka matlho.

Tse di ka dirisiwa go aga di-drain-e, tse di tla kgonang go tshwara metsi ga pula ena, gore balemirui ba kgone go nosetsa gape ba nne le metsi a le mantsinyana.

Puo ya segompieno, e ka kgona go tswelelapele fa ba ka itsise batho ka temorui mo internet-eng, jaaka Facebook kgotsa YouTube, ba rute batho ka go lema gona mo. Gape ba ka dirisa thekenoloji go dumelela batho gore ba kgone go reka dipeo tse di tlhokagalang gape go thusa batho ka go lema mo internet-eng.

Nka bitsa borrapolase, re tlhakane ke ba rotloetse gore ba reke di-tank-a tsa metsi tse di bitswang JoJo Tank, kgotsa ba age matamo gore ba kgone go ba le metsi a le mantsi, gonne metsi a tlhaela.

Di sireletsa matlhare go aga mo gare ga di-tent-e kgotsa go dirisa go jala ditlhare tse di ratang metsi a mantsi thata.

Gama diphologolo jaaka kgomo, re fitlhela mašwi. Mašwi a dirisiwang go dira , di-yogurt-e, di-ice cream-e le tse tse dingwe tse tsa mašwi.

Dikgwetlho tse dikgolo ke go dirisa thekenoloji entšha ya go godisa diphologolo, e sa lematse le batho ba setšhaba, le go atisa diphologolo ka bontsi gore dijo di sa short-a.

Ke dirisa maano a a tshwanang le go, reka di-tank-a go tshwara metsi kgotsa go epa metsi ko le, mo tlase ga lefatshe, ke dirise one go nosetsa dijalo tsaka, ka nako ya tlhaelo ya metsi.

Go bankanya mmu, go botlhokwa pele ga o jala gonne, tshwanetse mmu wa gago o siamelele dijalo tse o tlileng go di jala gape le diboko tse di tsamayang mo mmung di sa ja dijalo tsa gago. O tshwanetse go dirisa di-fertilizer mo mmung wa gago pele ga o jala.

Ke dirisa di-fertilizer go dira gore dijalo tsaka di gole sentle, gape le tse tsa go dira gore diboko di sa tla mo dijong, tse di bitswang di-pesticides.

Se sa dijo go thusa ka gonne dijo di dula nako e telele di sa bole, gape dibithamini, dikotla tsa dijo tseo, di nna teng empa bothata ke gore di nna dinnyane ga nako entse e tsamaya.

E bolokiwang ka go omisiwa le go ntshiwa metsi, ke nama le merogo e mengwe. Nama e ntshiwa metsi ya tsheliwa letswai, e bitswa biltong, ke yone e e nang le go omisiwa gore e dule nako e telele e sa bole.

Ntšhe go tshwana le go rua di dikgogo, ke, go thata go godisa dintšhe gone go batla poleke kgotsa polasi e e tona, gape go batla ke itse go rrapolasi wa dintšhe.

Ke nagana gore go a thusa thata gonne ba tla ka experience-e ya temothuo, ya temorui ya mafatshe a mangwe. Gape ke nagana gore Aforika Borwa le yone a tlhabologo gotleng mo metšhineng ya temorui.

Merogo e ke itseng e e melelang mo tlase ga mmu ke digwete, ditapole, eiye kgotsa le beetroot-e.

Ditsela dingwe tsa go bolaya diphologolo ka tsela ya setso, ke go dirisa thipa go kgaola phologolo eo mo molaleng, kgotsa go dirisa sethunya, o baya sethunya mo phatleng ya phologolo, o be o ithuntsa. Batho ba ka itse ka tsebo ena ka go bala dibuka tsa setso kgotsa dibuka ka tsa temo le leruo.

Gonne, go tla thusa mafelo a senang metsi ka go a nosetsa gonne ga go sena metsi dijalo di a šwa. Mesima eo a thusa thata, ka ga go sena pula kgotsa ga metsi a seo.

Leungo la avocado, ke leungo le le batlang kitso ka go le godisa, gape ga le batle motho yo o senang pelo gonne le tsaya nako go gola. Leungo leo le jaliwa mo polekeng e leng gore e na le mmu o tiileng, o nang le, o tiileng, o itekanetseng gape e batla metsi a leng mantsinyana, gape e butswa ka kgwedi ya, ka setlha sa mariga gape kwa rekisa ka madi a le ko godimo thata.